Kwenzeka ngokuthi abantu bafone bafonele kuleyo nethiwekhi esuke isetshenziswa omunye umuntu. Bafune ukwenza i-sim swap ukuze bathole inamba yakho bezothola imininingwane abayifunayo. Noma bafonele wena mnikazi wefoni bacele ukuthi ubanikeze izinto zakho baqambe amanga bathi bangabantu abathile.

I-broadcast iletha izinhlelo ezahlukene kumabonakude njenga mamuvi ahlukahlukene, izindaba, izitori, iy'nkulumo mpendulwano.

Ngingamusiza ngokuthi emafonini kuyaye kube khona i-option eshoyo ukuthi ena, yisho ukuthi ena imininingwane yakho yokungena kwi-akhawunti usuyikhohliwe. Singachofa lapho sibone ukuthi ukhona yini akukhumbulayo okungamvumela ukuthi akwazi ukungena kwi-akhawunti yakhe.

Laba abasuke bezobona bukhoma bakhokhe imali encane kuna laba abasuke bezobona kumabonakude ngoba bona bakhokha inyanga nenyanga kanti labana. Abanye bayakwazi ukuthi bayele bayobuka ngesikhathi abafuna ukubuka ngaso. Kanti laba abakhokhayo leyonto leyo abasuke beyikhokhele idlala noma bengezo kuyibuka ngoba basuke sebeyikhokhele.

Ngiyisebenzisa njalo uma ngabe ngenza umsebenzi wesikole. Ingisiza ngokuthi uma ngabe kukhona umsebenzi engidinga ukuthi ngiwenze akudingi ukuthi ngize ngihambe ngiyothenga idatha, ngivele ngisebenzise i-Wi-Fi futhi ngikwazi ukusebenzisa amadivayisi ahlukahlukene ngayo i-Wi-Fi.

Kungaba usizo kakhulu ngoba baningi abantu abasuke bedinga ukusebenzisa idatha koda utholukuthi abanayo, utholukuthi abanayo abanayo imali yokuthenga lelo datha. Uma ngabe bengafaka ama-Wi-Fi mahhala emakhaya, baningi abafundi abangasizakala nabantu abadinga imisebenzi njengoba imisebenzi isi-apply-elwa online.

Ngiyawenza ngiqinisekise ukuthi ena kumsakazo wami awakhulunywa amagama ayizisana, ney'ngoma ezidlalayo futhi iy'ngoma ey'vumelekile ukuthi ngingayidlalela umphakathi wonke.

Ngingaqinisekisa ukuthi ena kuba khona abantu abahlukahlukene abazi ilimi ey'hlukahlukene okuzokwazi ukuthi uma kukhulunywa bona balandele ngemuva ngalolo limi olu-understand-wa abanye abantu.

Emisakazweni wami ngingaqinisekisa ukuthi kudlala lezi nto abantu abay'thandayo ngabe ukuthi ena mangabe kudlalwa okuthile. Abantu basuke bebangaka basuke belalele lolo hlelo ngakhe nezinhlelo engaziyo ukuthi abantu bayadinga ukuzizwa nsuku zonke.

Kungamele ukuthi uhulumeni alifake ey'ndaweni zasemakhaya ngoba iy'ndawo zasemakhaya yizona ezihlupheka kakhulu ney'ngenawo ney'ngenawo amandla okuthi ziz'fakele zona noma ziqashele zona ama-Wi-Fi okuthi bawasebenzise. Ngalokho kungasizakala abantu abaningi abanganawo amandla okuthi bay'thengele idatha.

Ukuthi abantu bakhulume ulume oluzwakalayo bonke. Uma ngabe kukuthi kukhona okukhuluma ulimi olungazwakali, kumele kuthi kube khona ozokwazi ukuthi achazele abanye abantu ngalolo limi, abanye abasuke bengalazi ukuze wonke umuntu ezozwa ukuthi kuthiwani.

Ukuthi abantu bakhulume ulimi olwaziwa yiwowonke umuntu, njengokuthi abantu bakhulume i-English ngoba i-English ikhulumwa iwowonke umuntu. Futhi ilona limi olusebenziswa kakhulu e-South Africa.

Ama-league adume kakhulu i-PSL ne-Carling League nebani, Castle League. Ngoba lapho kusuke kuqhudelana amabhola ahlukahlukene, abadlali abahlukahlukene. Adume kakhulu ila kusukekhona kudlala khona i-Pirates ne-Chiefs, noma i-Chiefs ne Sundowns, noma i-Sundowns ne Pirates. Lapho-ke hhayi-ke nkos'yami, kusuke kunzima kakhulu.

Ngokuthi bayaqinisekisa ukuthi izinto esisuke sidinga emitholampilo sozithola ngesikhathi nanokuthi basazise ukuthi izinto ey'thile akufanele ukuthi sisebenzise noma ngoba ziba nomthelela muni emuntwini osuke eyisebenzisile.

Ngokuthi konke abakwenzayo baku phosta emafonini noma kwizinkundla zokuxhumana ukuze kube abantu bay'bone nabanye bayayithatha abay'thandile. Kuphinde ziphostwe yibo, bayishere bayisherele abanye abantu abasuke bengezo kuyibona mangabe ziphostwe ilowo mlingisi othile noma ileyo artist ethile. Ngaleyo ndlela kugcina sekugcwele umhlaba wonke ngoba kusuke kudluliselwana.